Imithi iyasiza kakhulu nemishanguzo iyasiza kakhulu uma ugula uphethe isifo sofuba, kumele uyidle imithi isikhathi okalwe sona emtholampilo odokotela noma abahlengikazi. Okujwayelekile kuyaye kuthiwe amaphilisi e-TB noma isifo sofuba uwadla six months and kumele uwaqede ngoba if ungawaqedanga, isifo leso singase sikhule sibe sikhulu kakhulu sijike sikubulale.

Okubalulekile kule sigameko ukwenza isiqiniseko sokuthi ngempela ngabe iyona ingane yabo ngo-check-a imininingwane yengane, noma imininingwane khona yabazali, noma abanakekeli bengane ukuthi iyafana yini na. Check-a nokuthi ingane into eyigqokile iyona ngampela ungathusi abantu singekho isidingo for i-identity ukubona ukuthi ngempela ingane iyona na. Uma usutholile ukuthi ingane iyona, kumele ubacele abazali nihlangane epholisi steshi ayi esigamekweni sengozi khona uzobachazela kahle and then uthole nosizo lwama-social worker, osonhlalakahle abaqeqeshiwe ukuthi bakwazi ukuthi babatshele ngendlela ohloniphekile.

Labasebenzi kubalulekile ukuthi bathole uqeqesho oluphezulu ngenxa yezimo ababhekana nazo if uzobuka izimo zomlilo nezimo zamaphoyisa, izimo ezibalulekile ukuthi baqeqeshwe labo bantu ukuze bakwazi ukuhambisa usizo olufanele emphakathini, njengoba izimo ababhekana nazo zisuke ziphuthuma.

Kubalulekile ukusebenzisa amakhambi esintu njengoba kuyiwona okuye kuvele ukuthi awanawo ama-side effects phecelezi iziguli eziqhamuka kuwona, kubalulekile ukusebenzisa amakhambi ngoba if uwazi uyakwazi ukuthi ungasebenzisi imali ukuze ulapheke.

Omunye wozakwethu owayenesifo sofuba, phecelezi i-TB wayengayengayidli imshanguzo yakhe ngendlela edalelwe.

UMbali okubaluleke kakhulu ukuthi uma ezithola ukuthi une-COVID-19, kumele ahlale ekhaya angasondelani nabantu ngoba kungenzeka ukuthi izimpawu ayikaveli and negciwane alikaqinisi kakhulu ukuthi limukahlameze likwazi ukuthi liziveze libonakale emzimbeni kuyena. Lokho kuyosiza ukuthi uma ezivalele angeke athelele abanye abantu abakhona ekhaya njengoba kwaziwa ukuthi i-COVID-19 iyathelelana. Ngakhuluma nomuntu and then umuntu oseduze kwakhe athole ama-droplet, amaconsi angene kuyena athelele lowo muntu, so kumele ahlale endlini phecelezi akhwaranthine.

Kubalulekile ukuthi abashayeli balandele imiyalelo yemgwaqo, okubaluleke kakhulu ukubuka amasayini emigwaqo lana kukhona khona imigqa phansi ekumele khona ungadluli enye imoto phecelezi overtake, kubalulekile ukuthi abashayeli bakulandele lokho. Kunezindawo emgaqweni lapho kunamasayini aveza ukuthi kunezilwane ezingawela umgwaqo, kumele bahambe ngespidi or ngesivinini esishiwe ebhodini lapho, okunye okubalulekile ukungaphuzi uzongena emotweni ushayele konke lokho kudala izingozi.

Ezikoleni kuyenzeka uthole ukuthi kunemidlalo edlalwayo njengebhola eminye njengerabhi, lapho kuhlala khona izingane, izingane ziyalimala. Kuyenzeka ukuthi uma zingane zilimala zidlala ibhola, enye eseyakhuphuka kumele kube khona umuntu oqeqeshiwe ngokunika usizo lokuqala lapho ezokwazi ukuthi noma esezamabhandishi akhona, asize ngendlela yakhona ukuthi usoqala umntwana aluthole before kufike i-ambulensi. Konke lokhu kufuneka ukuthi ezikoleni kube khona amabhokisi agcwele izimfanelo, first aid box enayo yonke imininingwane efunakalayo eshoyo ukuthi ubani okumele akhiphe usizo lokuqala.

Izikole ikakhulukazi ezisemaphandleni zisele, zisasele ngemumva ukugqugquzela ukuthi kube khona abantu abakwazi ukuba nosizo lokuqala ezimeni eziphuthumayo. Lokhu uyaye ukuthole ezikoleni eyisemadolobheni lapho kukhona abantu abaqeqeshekile kuba khona nezinsiza, phecelezi .

Lokhu kubalulekile ukuthi izikole zikuthathele phezulu ukuba nezinsiza zosizo lokuqala uma kukhona umfundi olimalayo, kepha uyaye uthole ukuthi ezikoleni ezisemaphandleni lezi zinsiza azibibikho ngenxa yokushoda kwezimali. Kodwa uya emadolobheni ezikoleni zakhona uthola ukuthi zibakhona izinsiza phecelezi, first aid box ezikoleni and baqeqeshiwe abantu ukusiza izingane uma zilimala. Kusa khona igebe elikhulu phakathi kwezikole zasemakhaya nasemaphandleni nezasemadolobheni okudinga ukuthi nazo zincedwe ngalokho.

Uma wenza uqeqesho ngekwezokucisha umlilo kubalulekile ukuthi uhlanganise abantu abasemakhaya ngoba abalutholi ulwazi kakhulu, nabantu abatshalayo emakhaya nabo kumele bazi ukuthi bangazivikela kanjani izivande zabo noma imizi ukuthi imililo ebhebhethekayo ingafiki ishise imizi. Kukhona izinto ezifana nama-fire break phecelezi amabhande wamabhande kumele abantu basemakhaya bafundiswe ukuthi enziwa kanjani and asiza kanjani, nezingane kumele zifundiswe eyikoleni khona nazo zizovikela izikole ukuthi zingashi.